Owona mcelimngeni mkhulu njengamntu ophila nokukhubazeka kukuba iinkonzo zokufumana ezonyango zifumaneka kude. Umzekelo, njengamntu ophila nokhubazeko lokungakwazi uhamba, ohamba ngesitulo esinamavili, kwiindawo ezininzi kunzima ukufikelela kwiindawo ezinonyango kuba azinawo umgaqo olungiselelwe isitulo esinamavili. Ixesha elininzi uye ufumanise ukuba izakhiwo zineztezi nto leyo yenza ukuba kube nzima ukuba abantu abakhubazekileyo abahamba ngestulo esinamavili bafikelele kuncedo abaludingayo. Ngaphezu koko abantu abayazi into indlela abantu abakhubazekileyo abaziva ngayo. Lilonke bahleli nje besoloko becinga uba bangabantu abalusizi abangakwazi ukuzenzela nto.

Inzuzo endiyaziyo enxulumaniswa nolwaluko lwamadoda ngokwezempilo isekubeni ababikho sesichengeni kakhulu kwizifo zesondo njengamntu ongolukanga ngenxa yoba isikhumba esi sisuswayo kubudoda kulapho ixesha elininzi izifo ziyaye zihlale khona ziqumukele khona. Ngako oko xa umntu oyindoda eye woluswa uba namathuba anciphisiweyo okuba osuleleke zizifo zesondo.

Amayeza ogonyo eCOVID-nineteen ancedisa ekunciphiseni ukusasazeka kweCOVID-nineteen ngohlobo lokuba alungisa umzimba ukuba xa umntu enothi agaxeleke kwesi sifo umzimba wakhe ufike sele uxhobile ukwazi ukulwa nesi sifo ukuze singamongameli siphele simosela.

Ezona ngxaki ziphambili abahlali basemaphandleni abajamelana nazo xa kukho izikhukhula kukuba uninzi lwezindlu zasemaphandleni zakhiwe ngodaka. Loo nto yenze ukuba kube lula ukuba zikhukhuliseke namanzi. Kananjalo imfuyo iyenzeka ukuba ikhukhuliseke namanzi xa kukho amanzi amaninzi elalini. Okokugqibela, iinkonzo zongxamiseko zifikelela nzima emaphandleni ngoba iindlela eziya emaphandleni zimbi, azilungiswa, zizingxondorha. Nto leyo ibangela uba iinqwelo mafutho zoziko longxamiseko zifikelela nzima emakhaya asemaphandleni.

Indlela esinonceda ngayo abantu abaphila nokhubazek uba bafumane inkxaso efanelekileyo kwezempilo kukuba kufundiswe abantu abasebenza kumaziko ezempilo abamele uba basebenza nabantu abakhubazekileyo, banikwe ulwazi baxhotyiswe ngokuba umntu okhubazekileyo kumele ze aphatheke njani. Kananjalo kungakhawuleza kuncedane nabantu abakhubazekileyo xa kunobakho abantu abakhutshwayo ngamaziko ezempilo kuyiwe kwimizi yabantu abakhubazekileyo ngokuba beyazi imicilimingeni abajongene nayo abantu abakhubazekileyo. Ukuze abasebenzi abo bakhawuleze bathathe umzekelo amayeza neemfuno zezempilo bazise emizini yabantu abakhubazekileyo ukunciphisa amathuba oba balahleke okanye badibane neengxaki endleleni.

Ewe, bakhona abantu abaqeqeshelwe ukunceda abantu ngempilo yengqondo kwindawo endihlala kuyo bade babe banesibhedlele esisesabo esibucala ekuthiwa yi-common hospital. Uncedo abalufumanayo abantu kwesi sibhedlele lolokuba bafumane ululeko lwengqondo ingakumbi kubantu abajongene noxinzelelo lwengqondo. Bafumane ululeko lwengqondo, bafumane ukuphumla kwengqondo. Bafundiswe imithambo nemidlalana eza kubangela into yoba bakwazi ukuthi xa bephumile bephindele ngaphandle imicelimngeni abazawudibana nayo bayoyise ingabiyiyo eyoyisa bona.

Makazi, ndivile ukuba ufunyaniswe uba unesifo soxinzelelo lwegazi kwaye awuyi ekliniki uyokufumana unyango loncedisana nesifo eso. Ndicela uye ekliniki ukhe ume ngalo mxube ubuwusela ubuwuthengiselwe ngusisi lo walapha ekuhlaleni uye kubantu abaqeqeshelwe ukunyanga esi sifo okanye ukuba umntu akwazi ukuphila nesi sifo, uyowufumana amayeza azawuba lulutho. Ngoba ukuhlala naso ungafumani ncedo kungaba yingozi .

Inkolelo yesiNtu ikholelwa ekubeni indalo mayiyekwe yenze umsebenzi wayo. Loo nto ithetha ukuthi inkolelo yesiNtu ikholelwa ekubeni ucwangciso luphazamisana nendalo ngoba xa umntu ecwangcisa ithetha ukuthi loo nto leyo isizwe asikhuli ngohlobo ebekufanele uba sikhula ngalo. Isizwe siyacotha ukukhula kuba uthintelo nocwangciso olo lulo olubambezala uba indalo mayikhule isizwe masikhule.

Inyathelo lokuqala endinozama ulenza kukutsala umnxeba nditsalele uncedo olungxamisekileyo ukuze bakwazi ukukhwela inqwelontaka ukuza kulanda umhlobo wam owenzakeleyo. Kodwa ke ukuba unxibelelwano alukwazeki ezintabeni njengoko kusazeka ukuba ixesha elininzi ezintabeni unxibelelwano loonomyayi aliphumeli kungafuneka ndibuye umva ngokwale ndlela besize ngayo ukuyokufuna uncedo olungxamisekileyo ukuze umhlobo wam akwazi uncedakala.

Ewe, ukhona umahluko ekuphenduleni kweenkonzo zikaxakeka kwiziganeko ezithile ngoba kwezinye iziganeko umzekelo, iziganeko ezifana nokwehla kwengozi yemoto okanye ukuhlaselana kwabantu bonzakalisane kakhulu, kubonakalisa ukuba iinkonzo zongxamiseko zikhawuleza zifike kwiziganeko ezilolo hlobo. Ukanti xa kuthe kwabizwa ezi nkonzo zikaxakeka, zibizelwa umntu ogulayo ekhayeni zithanda ukucotha ukufika ngaphezu koba zifika kwindawo yabantu abahlaseleneyo apho kuye kwaphalala khona igazi.

Mhlobo wam, ndivile ukuba ufumanise ukuba unesifo soxinzelelo lwegazi kwaye ndiyakubona ukuba ezi ndaba awuzamkeli kakuhle, azivakali kamnandi kuwe. Kangangoba ndiyabona ukuba neepilisi ozinikwe ekliniki awuzimiselanga kuzisela. Ndithi mandikucacisele ke, mhlobo wam, ndikhuthaze ndithi iindaba yeminyaka ayithethi xa kufikelela kwiqondo lokufumanisa unesifo soxinzelelo lwegazi. Nabantu abancinci bayafunyaniswa benaso esi sigulo, kodwa ke loo nto ayikokuphela kwelizwe. Ukutya kwakho iipilisi zakho nokuphila impilo esempilweni utye kakuhle, unciphise nakwiziselo ezinxilisayo, uqalise nokuzivavanya ngokomzimba kungakunceda kakhulu ukwazi ukuphila nesi sigulo.

Njengaba abantu abadala nasebekhulile bethanda ukhathazwa impilo imali abayifumanayo kuRhulumente yenkamnkam ayanelanga uba ikhawulelane nezidingo zabo eziza kubenza bafumane uncedo lwezempilo olubalulekileyo nolukhawulezileyo ngoba incinci imali abayifumanayo. Yanele ukuba bathenge ukutya nezinye izinto ezibalulekileyo.

Andivumelani nale nkolelo ngoba ndikholelwa ekubeni ukuthintela ukukhulelwa emtshatweni yimbopheleleko yabo bobabini abatshati. Ngoko ke andikholelwa ekubeni ibe yinto ebophelela emfazini kuphela kuba isigqibo sokukhulelwa nokungakhulelwa sixhomekeke kubo bobabini abatshati.

Ngexesha endandingumfundi ndisesikolweni wayengekho umntu owayekwazi unika uncedo lokuqala. Le nto ndiyazi kuba kwakuthi kwabakho umfundi okanye umfundisintsapho othe wagula esikolweni okanye wavelelwa yingxaki ebethi abalekiselwe kwiziko lezemfundo elikufutshane ayofumana khona uncedo.

Ingozi enkulu eyakhe yehlela umntu endisondelelene naye yehlela umhlobo wam owayesebenza kwiziko elisebenza ngeentsimbi apho wafumana ukwenzakala ngokuba awelwe zezi ntsimbi emilenzeni yakhe. Kwafuneka kubizwe boncedo bolokuqala kunye namapolisa, nabasebenzi bakwamasipala ukuze kuzanywe intoba kutsalwe ezi ntsimbi zisuke phezu kwakhe, ze akwazi ukubalekiselwa esibhedlele. Abona bantu baye bakwazi ukumnceda, okokuqala, ngaba bakwamasipala kuba baye basebenzisa ezi, iitrakhi ezi zinkulu zakhona ukufunqula iintsimbi ezi zisuke phezu kwemilenze yakhe phambi kokuba aboncedo lokuqala babe bayakwazi ukufikelela kuye, bamncede, bamkhuphe phantsi kwezo ntsimbi.